Kungaba nzima kakhulu ngoba uma ufika kwelinye izwe ungazi lutho, uzokhuluma kanjani nabanye abantu uma mhlampe udinga usizo, noma ufuna ukuthenga, noma ufuna ukubuza. Abantu bangamunikeza usizo ngokuthi mhlampe bamutshele asebenzise i-inthanethi, ukuze azokwazi ukuthola ukuthi uma umuntu ekhuluma into uchaza ukuthini.

Amadlozi avikela imikhosi ngokuba bavikela wonke umuntu osuke elapho kuleyo ndawo. Futhi ahlonishwa ngokuthi ahlatshelwe isilwane, uma kuzoba nomcimbi. Bakhulume nabo ngendlela ohloniphekile.

Ukwenzelwa usiko lokuthi kuhlatshwe isilwane ukuze kuzokhombisa ukuthi bayamuhlonipha, nokuthi futhi babiza umphakathi nabantu basekhaya beze bazobungaza.

Babumbana ngokuthi bakwazi ukusizana, futhi bahloniphe izincumo zawo wonke umuntu, noma kuthiwa umuntu muncane kangakanani noma usezingeni elingezansi noma elingaphezulu kubona. Kepha uma bebambene bebonisana, kuba nobumbano olukhulu.

Imishado ehleliwe angicabangi ukuthi ingasebenza esikhathi sanamuhla, ngoba wonke umuntu unamalungelo wokuthi enze noma ngabe yini ayithandayo ngezincumo zakhe azithathayo. Angeke isebenze, izingane zanamuhla zithanda ukuhamba imicimbi, bahambe imihlanga, bayazijabulisa nje, baphuza nophuzo oludakanayo. Manje abantu bakhetha izinto ezahlukile, umuntu ukhetha into aziyo ukuthi uzoyimela kusasa.

Ngingayixazulula ngokuthi wonke umuntu athole into elinganayo, ngoba kusuke kwabiwa, akumelanga ukuthi omunye athole okukhulu, omunye athole okuncane.

Uthathe izincumo entweni oyaziyo futhi oke wayenza. Izinzuzo nezinselela ezokuciniseka ukuthi izakhiwo zendabuko ziyagcina ziyagcineka. Ukuthi kumele kulandelwe imigomo nemibandela, futhi lapho noma lento leyo seyenziwa babuye futhi balandelele babone ukuthi ingabe usahamba njengo hlelo yini.

Isiza ukwakha imizwa ngendlela elungile ngoba besuke beyihlanganyele lento, bakhulumisana ngayo, bavumelana. Ingane uma izonikwa igama elisha, elibuya ebukhosini, kusuke kuvunyelwene, kwahlalwa phansi, baphuma nempendulo eqondile.

Abakubo komkhwenyana bafika esangweni lakubo kontombazane. Befike bazibike besho ukuthi bangobani, bezengani. Bese-ke laba ba khaya bontombazane bayavela. Babavulela isango bese bayangena, besho ukuthi bezocela noma babone intombi enhle lapha ekhaya, manje bazocela ukuthi babe nesihlobo esihle. Bese kuhlalwa phansi, kuyavunyelwana. Bese bakhaya bomkhonyana bakhipha imali, nezinkomo zokuthi bahloniphe umuzi, futhi bezokhokhela nentombi yakulowo muzi abasuke beye kuyo.

Omama bangadlala indima enkulu kakhulu emindenini yabo ngokuba yonke into ifuna umama. Umuzi onomuntu wesifazane noma unkosikazi, kuba umuzi ohlonipheke kakhulu, futhi onesizotha ngoba umama uyena obona ikhaya ngaso sonke isikhathi. Yingakho abantu besifazane bebaluleke kakhulu. Indima inkulu abayidlalayo ngoba bafundisa izingane imisebenzi, bazibonise nalapho la ziphuma khona endleleni.

Umkhosi womhlanga kulapho kuhamba khona amatshitshi, lapho beya emicimbini, beyokhethwa khona izinkosi noma wumuntu ozimisele ukuthatha umfazi ukuthi ahlale naye.

Ayiyiphathi kahle imindeni ngoba ilimaza kakhulu abantu, basuke babelane ngezindawo zabantu bengabatshelanga, njengokuthi mhlampe bahlala emakhaya. Abantu bazithathela izincumo ngoba bezitshela ukuthi abantu abahlala emakhaya noma emapulazini abazi lutho ngezomthetho. Manje kungakho ngingaphatheki kahle, ngoba kudinga ukuthi sihlalesane, phasi, sibonisane sikwazi ukuthi siphume kanjani kuleyo nkinga le esizobe sibhekene nayo.